Ekusunguleni loko vanhu va fanele ku senga masi a va fanele ku pfuka hi mahlambandlopfu ivi va lunghisa bakete ra vona a va fanele ku endla leswaku bakete ri basile ivi a famba a ya laha ku nga na tihomu a fika a khoma homu a tlhela a lunghisa no veka bakete a hansi ka milenge ya homu ivi a sungula ku senga masi ya yena.

Loko munhu a lava ku hluva masivi ya huku u fanele ku sungula ku veka mati yo hisa loko mati se ma vila u teka mati a wa chela eka ndichi ya yena ivi a teka huku ya yena leyi nga dlayiwa a yi peta ematini ivi a yi hundzuluxa leswaku mati ya nghenelela eka masivi loko a heta u fanele ku sungula ku hluva masivi ya huku hi ndlela leyi masivi ma ta kota ku huma.

Masi ya pfuna swinene eka xirho xa munhu ya pfuna hi ti-protein emirini wa munhu ni le ka miri wa vana masi a na nkoka ngopfu ma tiyisa na marhambu ni matinyo ya vanhu.

A hi ntiyiso kambe homu i na madlayelo yo karhi hikusa u nge swi koti ku dlaya homu emahlweni kambe a yi dlayiwa endzhaku ka nhamu ya yona hikusa homu ya leva swinene yi nga dlaya munhu loko munhu a nga swi koti ku yi dlaya hi ndlela leyi a va nga lavi leswaku vanhu va dlayiwa hi tihomu hikusa a va tiva khombo ra kona.

Khale ku fanele ku ri ku nhloko yi yeriwa hi vaxinuna ntsena hikusa vavasati a va fanelanga ku yevula ya xifuwo xin'wana na xin'wana hikusa va na vukorhokeri leswaku i wanuna nhloko ya muti hi ndlela leyo a swi fanelanga swa ku wansati a yevula nhloko ya xifuwo xin'wana na xin'wana.

Swiharhi swi fanele ku susiwa mavoya hikuva munhu a nge swi koti ku dya nyama leyi nga na mavoya ku fanelekile ku ri mavoya ya susiwa eka xiharhi lexi dlayiweke naswona mavoya ya swiharhi swin'wanyana ya tirhisiwa ku endla tinguva.

Manyoro ya tikhemikhali ya endla leswaku swibyariwa swi kula hi ndlela ya kahle na tano swi engetela mbuyelo wa swibyariwa hikuza swi ta kula hi ndlela leyi faneleke.

Mbuyelo wo tirhisa tikhemikhali nkarhi wo leha eka misava mbuyelo wa kona hi lowunene hikuva mi misava ya kota ku kuma hinkwato timinerali leti ti lavekaka leswaku ti kota ku humesa swibyariwa leswinene.

Ndzi nga hlawula manyoro ya tikhemikhali hikuva wona a ya teki nkarhi a wu fanelanga ku sungula hi ku ti endlela kambe ya tikhemikhali ya xavisiwa naswona u nga ma kuma nkarhi wini na wini loko u wa lava.

Ku endla manyoro hi le kaya swi lava ku hlanganisa swilo leswi nga na vutomi leswi nga onheki ndlela ya ntumbuluko swilo leswi swi nga rihlaza green swi nga na nitrogen ku nga swakudya leswi nga na misava ku nga matsavu ivi u faka na matluka ya xiluva na swilo leswi nga na brown ku nga carbon maphepha ya khale loko ma nga hi ink yo tala byanyi lebyi omeke swilo leswi nga swi tirhisa ku hlanganisa ivi no endla manyoro ekaya.

Leswi swi nga ndzi endla ku ri ndzi nga titwi kahle hikuva hayi un'wana na un'wana loyi a tivaka ku ti endlela manyoro ekaya se loko va nga lavi ku ri hi tirhisa manyoro ya tikhemikhali leswi swi endla leswaku van'wani vamapurasi va nga swi koti ku byala swirho swa vona hikuva tikhemikhali ya pfuna swinene eka n'wamapurasi.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana swi pfuna van'wamapurasi hikuva swibyariwa swa vona swi nge dyiwi hi switsotswana leswi swi endla leswaku swibyariwa swa vona swi saseka ivi swi kula hi ndlela ya kahle.

Eka misava tikhemikhali ti nga onhisa vusirheleri bya misava hi ku dlaya switsotswana leswi endlaka leswaku misava yi tshama yi ri ni vutomi ku ku fana ni tinhlampfi ta misava ni ti-bacteria swi hunguta nyiko ya misava.

Loko vanhu kumbe van'wamapurasi va tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo tin'wanyani tikhemikhali ti na khombo eka mati loko ku na mphikizano wa tikhemikhali ti nga nghena kumbe ematini ya misava swi nga vanga ku fa ka tinhlampfi ni vumbiwa swa mati swi nga tlhela swi onha mati lama vanhu va nga ta nwa ivi swi tlhela swi onha vutomi bya vanhu loko va dya swakudya leswi swi nga na tikhemikhali to tala swi nga endla leswaku vanhu va va na vuvabyi emirini wa vona.

Loko van'wamapurasi vo tshika ku dlaya switsotswana hi tikhemikhali ku nga va na switsotswana swo tala eka swirimiwa swa van'wamapurasi leswi swi nga endlaka leswaku swibyariwa swa vona swi dyiwa naswona swi nga va na mbangelo wo biha eka swibyariwa swa vona leswi endlaka leswaku swibyariwa ku va na leswintsongo leswi pfuniwaka loko lembe ri hela leswi swi nga endla leswaku van'wamapurasi byariwa swa vona swi fa hi switsotswana leswi nga swi dya.

Swiphiqo eka vanhu lava dyaka masalela ya tikhemikhali swi va nghenisa vuvabyi byo leha swiphiqo eka misava ku onhaka ka ntiko wa misava leswi swi endla leswaku misava yi tsana yi nga ha rhangeli ku hlayisa kahle swiphiqo eka swilo swa ntumbuluko ku nga biodiversity tikhemikhali ti dlaya switsotswana leswi pfunaka ku fana ni tinyoxi leti pfunaka eka pollination ya mango.

Mina Tintswalo Khosa ndzi na purasi leyi byalaka dirayivha naswona ndzi endla na mavhinyo leyi nga sweet rose na dry. Vjnyo ra mina ndzi ri xavisa laha mavhengeleni ya laha exifundzeni xa hina na le tixopeni ta laha AfriKa vhinyo ra mina ra nandziha swinene.

A ndzi ta byala tibanana na mimango hikuva tibanana ti kota ku mila endhawini leyi kufumeleke ku fana na Limpopo hikuva a ku na xirhami ngopfu na mimango hikuva i lava ndhawu yo hisa naswona swibyariwa leswi kumbe swimilana leswi swi kahle swinene hikuva tibanana ti kota ku mila lembe hinkwaro naswona ndzi ri n'wamapurasi ndzi tlhela ndzi va na bindzu ro xavisa swimilana swa mina leswi swi nga endla leswaku ndzi nga loveriwi hi bindzu ra mina.

A ndzi ta byala timanga ta nsinya hikuva ti mila hi ndlela yo olova naswona ti tirhisiwa ngopfu eka ku u endla ti-peanut butter. Timanga leti ti vekela ngopfu naswona hi tona ti endla ti talaka ngopfu emavhengeleni.

Ndzi nga ma hlengeletisa xileswi loko ku na mpfula ndzi ta vekela tijojo ekusuhi na ti na na magoza la ku ku nghenaka kona mati ivi ndzi xava majojo tank lamakulu ku hlengeletela mati ya mpfula leswaku tihomu ti kota ku nwa mati.

Malume u fanele ku tlhavela swifuwo swa yena hikuva swifuwo swi kuma mavabyi ya mukhuhlwana hikokwalaho a fanele ku ri a tlhavela swifuwo swa yena ku ri swi nga kumi mavabyi.

Xo sungula a ndzi ta vitana muongori ku ri a ta epurasini ra mina muongori wa swiharhi ivi loko a heta a avanyisa swiharhi leswi vabyaka ni leswi kalaka swi nga vabyi ivi leswi vabyaka a tlhava ti-injection leti faneleke eke ivi na leti ti nga vabyi a ti tlhava leswaku vuvabyi lebyi byi nga hangalaki byi wela eka swona swiharhi leswi kalaka swi nga vabyi.

Xo sungula munhu loyi a nga ta senga tihomu masi u fanele ku tiyisa leswaku mavoko ya yena ya hlambiwile hi xisibi ivi na swiambalo leswi a nga swi ambala swi basile ivi na tindichi leti ku nga ta sengeriwa ka tona masi ti basile ivi a tlhela a basisa mavele ya tihomu laha a nga ta senga kona masi leswaku ma basile ivi a hikwalaho a nga ta sungula ku senga. Munhu un'wana na un'wana loyi a sengaka tihomu u fanele ku endla yisa xileswi masiku hinkwawo leswaku masi ma tshama ya basile naswona a ma na switsongwatsongwana.

Ina ndzi tshama ndzi vona loko ku sengiwa masi. Xo sungula munhu u hlamba mavoko ya yena hi xisibi ivi a wa basisa ivi a teka ndichi leyi faneleke ku khoma masi yo sengiwa ivi a yi basisa na yona hi xisibi leswaku a endlisisa ku ri ndichi a yi na switsongwatsongwana ivi i basile ivi loko a ta sungula ku senga u sungula ku basisa mavele ya homu laha a nga ta senga kona leswaku ya basile ivi a sungula ku senga masi a senga ha rin'we ha rin'we eka vele.

Ntsengo wa tihuku leti hluviweke u ta tlakuka hikuva xo sungula ndzi fanele ku va na vatirhi lava nga ta hluva tihuku letiwana ivi naswona ku laveka mati yo hisa lama nga ta hluva huku mati lawa ya tirhisa gezi naswona gezi ra xaviwa leswi swi ta endla leswaku huku leyi hluviweke yi tlakuka mali ya kona.

Mbewu yi fanele ku kambiwa hikuza yin'wanyani mbewu yi borile naswona yi nge koti ku mila loko yi byariwa hi ndlela leyi mbewu yi fanele ku kambiwa hi ku entisisa leswaku n'wani na yin'wani mbewu ya byariwa kahle naswona yi ta mila loko yi byariwa.

Crop rotation i nchumu wa nkoka swinene eka mindyangu ya vurimi hikuva yi pfuna misava mihandzu ni vutomi bya vurimi. Swi pfuna ku antswisa nkoka wa misava ku hunguta switsotswana ni mavabyi ku engetela mbuyelo bya swilo leswi tirhisiwaka sustainability loko u tirhisa crop rotation swi hunguta ku tshemba ngopfu eka tikhemikhali swi endla leswaku misava yi tshama yi ri na matimba nkarhi wo leha.

Ku cinca ka maxelo swi endla leswaku swimilana swin'wanyana swi fa naswona swi endla leswaku van'wamapurasi va nga vi na mbuyelo wo tala swi mina a ndzi ta endla leswaku ndzi aka ndhawu laha ndzi nga ta byala kona swimilana swa mina ndzi tlhela ndzi endla na ndhawu yo kufumela loko ku titimeta. Hi ndlela leyi ndzi ta kota ku ri ndzi va na mbuyelo leyinene ya swakudya na mphamelo wa swakudya leswi ndzi swi rimaka wu nge cinci hikuva ndzi ta va ni ri na ndhawu leyi ndzi byalaka kona swimilana loko maxelo ya cinca ndzi ivi loko maxelo ma cinca nakambe ndzi tiva leswaku ndzi na ndlela yin'wanyani yo byala.

Ndza kaneta hikuva vo tala lava va tirhaka emapurasini a va hakeriwi mali leyinene kambe va hakeriwa mali leyitsongo ku tlula vanhu lava tirhaka etihofisini. Ndzi vona leswaku vanhu lava tirhaka emapurasini na vona va fanele ku kuma minimum wage leyi leyi nga fundza yi nga le ka xifundzankulu xa vutirhi leswaku hinkwawo munhu u fanele ku kuma mali leyi ringaneke.

Ndzi vona leswaku swi ta va swi nga lulamanga hikuva loko swimilana swi ri kahle va fanele ku tirha ninhlikani ku kumbe kusukela nampundzu ku ya nimadyambu nivusiku va nge voni swilo emapurasini hikuva hi le handle.